Mna ndiyathanda ukwenza imisebenzi eza kundonwabisa kwaye ndiyafuna kwale misebenzi ndiyenzayo indenzele imali, ngoba andiyithandi ukuba nemisebenzi endonwabisa nje engandenzeli mali.

Zininzi noko iindlela ukuzenza okanye imisebenzi endinoyinika ulutsha ukuze bakwazi bahlale bezonwabisile. Imisebenzi efana netshesi ngoba itshesi nayo iyayiphuhlisa ilantuka ingqondo, yenza umntu ahlale ecinga, ikwenza nje uhlala ucinga. Okanye iinto ezifana nokuthengisa iilekese. Nayo ikwenza uhlale ucinga uba ungenza njani bhetele khona ukuze uthengise kakuhle ngosuku olulandelayo ukubana ngaba wena awuthengisanga kakuhle namhlanje.

Ndingakhetha uRonaldo, ndingakhetha uRonaldo ngoba uRonaldo ungumdlali othembakeleyo. Mhlawumbi ungumdlali othembakeleyo kwibhola ekhatywayo kodwa ke kwibhola yombhoxo noko angafunda, angafunda. Uyathembakala ukubana ngaba angafunda akwazi.

Kukugxila encwadini, kukugxila encwadini ngokuba abahlobo bayaza baphinde bahambe, iincwadi zizawuhlala zikhona. Ngokho ke njengomfundi ofunda ibanga elineshumi elinanye kubalulekile into yokubana ngaba ugxile encwadini, ngoba eliya libanga elibalulekileyo eliza kunceda ukubana ngaba ubone uba uzawukwazi ukungena enyuvesi okanye awuzukwazi na.

I-Orlando Pirates ineekiti, ineejezi ezigqwesileyo, zintle iijezi zeOrlando Pirates. Ngoba iijezi zeOrlando Pirates azenziwanga ngapha kwizwe langaphandle, zenziwe apha eMzantsi Afrika, zisenziwa apha eMzantsi Afrika zenziwa ngomnye umAfrika oyi-designer.

Hayi, imisebenzi yokuzonwabisa ayiyo eyabantu abazizityebi bodwa. Kodwa ke wonke umntu angayenza le misebenzi yokuzonwabisa, ngoba iyanceda ukubana ngaba umntu apholise ingqondo kwaye iyanceda ukubana ngaba umntu afumane okanye akhe esinye isakhono ngokwenza yona kanye le misebenzi lena yokuzonwabisa. Ngokho ke ndithi into okubana ngaba le misebenzi akuyiyo eyabantu abazizityebi bodwa, kodwa ke enye into endiyiqapheleyo yinto yokubana ngaba ngabantu abazizityebi ikakhulu esiyibona kuyo, kubo le misebenzi. Ngoko ke ngokutsho njalo ndiyaqonda ukubana ngaba kutheni abantu abaninzi bezawucinga ukuba imisebenzi yokuzonwabisa ngeyezityebi zodwa, kodwa eyona nto phambili ngeyomntu wonke.

Ewe, liyahambelana eli gama lithi Bafana Bafana neqela lethu laseMzantsi. Ngoba lelona gama liqhelekileyo kwaye ilelona gama liqhelekileyo nje, lelona gama lithandekayo elifika lula nasolwimini lomntu. Wonke umntu uyakwazi ukulibiza, emhlophe emnyama ethetha isilungu engathethi isilungu, wonke umntu uyakwazi ukulibiza kwaye alibize kakuhle.

Kaloku xana ndigumntwana oneminyaka engamashumi, ewe umsebenzi wesikolo ubalulekile kodwa ke nokudlala nabahlobo bam, nokudlala nabahlobo bam kubalulekile. Andinako noko ukuzigxina ngencwadi imini le yonke, noko mandikhe ndiziphe ithuba ndiyopholisa ingqondo ndidlale nabahlobo bam. Nxana ndibuya ngokuhlwa nditsho ke ukwenza umsebenzi wam wesikolo wasekhaya, ndawube mhlawumbi ndincediswa ngumama okanye ngubhuti wam okanye ndizenzele mna.

Okokuqala, kukuqokelela abantwana abanomdla. Ngoba nxana ufuna ukuqala into edinga ulutsha kubalulekile into yokubana ngaba ukhangele okokuba bangaphi abanomdla uzokwazi ukuqhubekeka ngayo, ungaqali into kube ungenabo abantu abadinga uncedo. Usana olungakhaliyo lufela embelekweni.

Ndingathanda abam abantwana badlale umdlalo wombhoxo ngoba umdlalo wombhoxo ufundisa kakhulu ngentlonipho kwaye nendlela yokuziphatha. Ngoba nxana bedlala umdlalo wombhoxo bafundiswa indlela yokuziphatha njengomdlali kwaye njengomntu, ukubana ngaba wena uziphatha njani na khona ukuze ukwazi ukuphumelela.

Ewe, ndicinga ukuba imidlalo ye-elektroniki nayo kufuneke ithathwe njengemidlalo yokwenyani. Ngoba idlalwa ngabantu abazimiseleyo, abazixeleleyo ukubana ngaba ngumsebenzi wokwenyani nongenyaniso lo, kwaye bazimisele ekuwenzeni lo msebenzi. Ngokho ke ndithi into okubana ngaba kufuneka uthathwe njengomdlalo wokwenyani ngoba kwawona ubalulekile. Enye into endiyiqapheleyo yinto yokubana ngaba kukho abadlali abaninzi abawudlalayo lo msebenzi, ngokho ke yinto ebalulekileyo ubana ngaba siwuthathe, siyithathele engqalekweni into yobana ngaba lo msebenzi we-elektroniki i-eSport uzawuhlala ukhona kwaye unabantu abaninzi abawuxhasileyo.